Imikhuba ehlobene nemikhosi kanye nokuzalwa nokuqamba igama, angiboni ike yashintsha esikhathini samanje kusenziwa lokhu okwakwenziwa endulo. Angikaboni amasiko amasha noma imifakela esike yenziwa.

Umuzwa engibe nawo ngekhathi umkhulu uGedleza kaZibhawu enikezela ngehembe lakhe elalihlobile ngombala ophuzi okuphaphathekile, ngajabula kakhulu ngaba nokuziqhenya nokuzigqaja ukuthi ngiyimina, futhi ngiyawathanda amasiko ami. Ngifuna ukukhula ngibe yindoda eqotho.

Izinto zokuvela zasendlini esikweni lethu azikashintshi kakhulu, ngoba sisenza ngendlela yasendulo. Umuntu uma ngabe engazi izinto, uyabuza kwasebadala noma kwasebakhulile. Kanti futhi ngesikhathi samanje abantu abaningi basakulandela okwasendulo.

Ngiyakholelwa ukuthi kubalulekile esikweni lamaZulu ukuqeqeshwa abantu abadala nabeluleki ngoba indlela ibuzwa kwabantu abaphambili. Uma ngabe kunezinto noma kunezithiyo ongaziqondi, uyakwazi ukuthi ubuze kwabantu asebedlulile kulezo zimo la emhlabeni, abantu abadala.

Ubuchwepheshe bamanje abuliguqulanga kakhulu indlela amaZulu asemadolobheni ahlala exhumene nezimpande zawo. Kepha ubuchwepheshe bamanje benze ukuthi amaZulu asemadolobheni akwazi ukuthi ahlele axhumene namasiko, futhi afundise nesizukulwane sawo ngamasiko awo.

Ukwehlukana kwezilimi kanye namasiko. Lokhu kwenza ukuthi abantu uma ngabe behlangene bagcine sebefunda ngamasiko abanye futhi bekwazi ukuthi bawahloniphe, ngoba kuhle ukubambisana nanokufundisana ngokuthula.

Njengoba mzala ushada ngempelasonto, iseluleko engingakusipha sona ukuthi, uziphathe kahle emzini, unakekele umyeni wakho futhi nihloniphane. Nihlezi nibambene nanoma nibhekana naziphi izinkinga. Omunye engaphumi ebheke le, kodwa nihlezi nibambisene.

Inqubo elandelwayo uma kwakhiwa izinto zasendlini yendabuko njengesipuni kusetshenziswa ukhuni. Uma ngabe kusetshenziswa ukhuni liyabazwa ukhuni leli. Libazwe ligcine selipholishwa. Libazwe njengesipuni, ligcine seliphuma lilihle.

Imithandazo kanye nemikhuba eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba ingane, isiza kakhulu ekwakheni umphakathi nokuxhumana komphakathi nabangani, ngoba uma ngabe kwenziwa lokho, imiphakathi iyamenywa, abangani bayamenywa ukuzobungaza noma ukuzojabula ekuveleni kwengane. Lokhu kugcina umphakathi uxhumene futhi ujabulelane.

Kubalulekile ukuthi kugcine usiko nendlela yasendulo ngoba uma kwenziwe njalo, lokhu kuyasiza nokuthi uma ingane ikhule ikhule iziqhenya futhi izigqaja ngobuyona, futhi kuyasiza nokudlulisela esizukulwaneni esizayo.

abantu abadala abayifezayo emasikweni ahlobene nokudla njengokulungiswa noma ukubusiswa phakathi nemikhosi ukuthi, bayasitshengisa indlela okudliwa ngayo futhi nendlela okubongelelwa ngayo. Lento le iyahlanganisa abantu, ihlanganise umphakathi nezihambeli kujatshulwe.

Ingane yami ngingayifundisa kahle ngamasiko nemikhosi yakwaZulu isakhula, ngoba lugotshwa luseva, noma lugotshwa lusemanzi. Kusho kona ukuthi kuhle ukuthi ingane uyifundise isencane ikhule nazo izimfundiso. Izokwazi ukuthi nakusasa uma isikhulile ikwazi ukuziphatha ngendlela okumele ngabe iziphatha ngayo njengomZulu.

Kwabiwa ngezindlela njengokuthi, obaba asebeshadile, obaba bamakhaya badle bodwa, izinsizwa, izintombi, omama. Kwabiwa kanjalo-ke ukudla emphakathini esikweni lamaZulu.

Izinto abashadikazi okumele bazenze ukuqinisekisa ukuthi imishado yabo iyaphumelela ukuthi, baziphathe kahle, baziphathe ngenhlonipho. Bahloniphane futhi balekelelane kuyo yonke into abayenzayo, kungabi khona omunye ocindezela omunye.

Imigubho yendabuko yamaZulu ayikashintshi neze, kepha iyasiza ngethonya lobuchwepheshe ukuthi kufinyelele nasemazweni, abantu bazi ukuthi ngabe amaZulu aphila kanjani futhi azenza kanjani izinto zawo.

Izindima zobulili zishintshe ngokuthi, emadolobheni umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi asebenze ahlambe indlu, ahlambe izitsha, aze apheke nokupheka. Kanti emakhaya, la okusahlonishwa khona isiko noma amasiko esiZulu, abantu besilisa bona abangeni kakhulu endaweni yasekhishini. Indawo leyo ibekelwe abantu besifazane.